Re etse re be bohlale, e re etsa hore re tswafe ho sebedisa dikelello tsa rona, mme re be botswa haholoholo. Hoba re e sebedisa ho etsa dintho tsohle. Tabeng ya boqapi AI ya bo bolaya boqapi hoba AI e dula e phethaphetha mantswe. Mme ka hoo, boqapi ba rona ra mo bolaya rona bo . Mme ha re ka tswela pele ka boqapi, ra tlohella AI. Re ka ba ra fumana tswelopele.

Bongata ba disebediswa tsa rona tsa malapeng se di hloka internet-e ho sebetsa. Jwale ha eba o na le Wi-Fi ho molemo haholoholo ho kenya Wi-Fi ka tlung hoba disebediswa tseo tse hlokang internet-e ho sebetsa, di tle di kgone ho sebetsa. Mme hape ha ke no eletsa hore ha eba o sebedisa Wi-Fi, ntho tsa hao tse kareng tsa bo bankeng le di-ID number. Ha se ntho tseo ka di kenyang Wi-Fi-eng hoba di bonolonolo haholo hore di ka utsuwa ho wena, mme o lahlehelwe ke se o nang le sona.

Ke ne ke founa, ke tlo leka ho tlaleha ka router e le nfileng yona. Jwalo ka ha le tseba hore moo ke dulang, motlakase ke ntho e re e sokolang haholoholo. O tsamaya o wa, ha o rerise le ha o wa kapa ha o kgutla. Itse maobane o qeta ho wa, metsotso e seng mekae ya ba o sontso o kgutla ka matla. O kgutla o so senya tse ding tsa disebediswa tsa ka tlung, e kenyeditse le yona router. Router e ya nne ya tjha, mme ya thunya. E senyehile haholoholo hoo ke sa kgoneng ho sebetsa hape-hape hoba e ne e kubela mosi. Jwale ha e qeta ho kubella mosi, ho so ba boima hore e ka sebetsa hape mme ha ke sa kgona le ho kena marangrang ho etsa mesebetsi e ne ke tshwanela ho e etsa.

Jwalo ka re a tseba hore matsatsing ana ntho tse ngata di hloka re sebedise marangrang, internet-e hore di tle di sebetse. Jwale ne ke ka eletsa hore mmuso o fe motho emong le emong one gig ka kgwedi hore a tla kgona ho finyella ditshebetso tsa hae. Mme re a tseba hore e seng kaofela rona re na leng bokgoni ba ho reka a data. Jwale mmuso ono ka re thusa haholoholo, teng batjha ba sa sebetseng ka one gig ka kgwedi le kgwedi, ha nngwe kgweding.

Marangrang a marangrang a thusa haholo ka hore o kene marangrang. Mme sena e thusa hore o se kebe wa sebedisa data ka mehla le mehla. Marangrang a marangrang a sebetsa haholoholo ka pele, ha tshwane le ha o na le data. Data e tla tsamaya e ntse ema kapa yona hona ho fela, mme marangrang a marangrang o wa patala ka kgwedi. Ho tla tswa hore o fuwe a makae ka kgwedi? Mme ho bohlokwa ho tseba hore moo o dulang teng na o kgola hakae ho sebedisa? Na le dibaka tse itseng tse sa kgoneng ho sebedisa marangrang a marangrang.

Mokgotsi ne ke leka ho ba influencer YouTube. Jwale ke tse feng dintho tse ka di etsang hore ke be influencer ka YouTube, kapa tsona dintho tse nka qoqang ka tsona ho etsa ke be na le balatedi channel-eng ya ka. Mme channel-e ya ka e hole le nna ke tsebahale jwalo ka influencer. Ke tsefe dintlha tse ka sehloohong e nka shebanang le tsona ho hodisa channel-e eno ya. Mme ke tsefe hape-hape dintle le ditlamorao tsa ho ba influencer ya YouTube channel-e.

Ke beha nako e mashome a .

Dipina tse nka di bapala lenyalong ke dipina tsa lerato, menyanyako le tsa lenyalo. Haholoholo nka bapala dipina tseo tse tlang hopotsang, banyadi kapa monyaduwa moo ba tswang teng pele ba kopana. Le tse ba eletsang hore ba tiiselletse ho tsa lerato, mme ba se fele matla.

Dipina tse ke tlo di bapalla rakgadi moketeng wa hae, ke dipina tseo lona le sa di tlwaelang. Hoba rakgadi ke motho a moholo, mme re a tseba bona nakong ya bona bane ba dipina tse fapaneng ho tsena re di mamelang jwale tjena. Jwale hape ke a tshepa hore le mosebetsing wa hae e tlabe e le batho ba lekanang le yena, mme e tlabe le mmino oo ba o lebelletseng ke tlo o bapalang eseng mona re o mamelang jwalo-jwalo. Ke mmino oo bona baneng ba o mamela nakong tsa bona hoba ke letsatsi la hae, mme re etsa ka hohle hore a thabe.